Ukubhanka kwikhompyutha kukhuselekile kuba amakhadi wakho abakuwe, awude uphume phandle. Mhlawumbi zingaxuthwa nezinto zakho xa uhamba usiya ebhenki ekubeni ungayenzela usebenzele endlini yakho wenze ngekhompyutha usebenzise i-intanethi nekhompyutha yakho. Futhi ukhuseleke kakhulu ukuba unganqolotywa phandle zizigilamkhuba futhi konga nexesha ukuba uhambe uye kwibhanka uyofuna uncedo. So ukhuseleke kakhulu kuba ithestiwe ikhompyutha uba ikhusele imali yakho nee-ephu zakhona zikhuselekile.

Ndikucebisa ukuba ulinde inyuke imali yenzala phambi kokuba ufake imali kwi-investment kuba izobuya inenzala enintsi futhi uyakwazi ukwenza iprofithi. Akufani kunokuba ufake isezantsi, iprofithi iba ncinci okanye ungayifumani kwaprofithi kuba ufake isezantsi. Ngoku ndicebisa ukuba ulinde inyuke kuba uzofumana imali enintsi eneprofithi, enenzala entle kunale incinci njengamntu ocebisa abantu abafuna ukutyala imali.

I-interest yale mali iza kuchaphazela kuba izosoloko inyuka, nyaka nanyaka iyenyuka. The more ubhatala ndicebisa ukuba uyithenge kheshi kunokuba ubhatale i-instalment kuba inzala iyenyuka qho ngonyaka qho ngonyaka. Kodwa ukuba imali yakho intle ungabhatala ke kulungile, inzala ayizukuchaphazela. Kodwa yona izohlala inyuka inyuka nyaka nanyaka, nyaka nanyaka, nangenyanga and ayizufana ke izomane inyuka imane isehla imana inyuka. So wena uzobe ubhatala imali engafaniyo nje .

Ukukwazi ukuthumela imali kumntwanam osedyunivesithi ngefowuni kuyenza lula impilo yam kuba kule ndawo ndihlala kuyo kukude ukuya kwibhanka kukude nokuyofika kwidolophu for uba uyodiphozitha imali. So ifowuni indenzela lula yona ayithathi nexesha, ten minutes nje ukungena kwiephu uthumele, ibe seyifikile imali ungakhange uye uphakame uye ndawo. Kuba apha ezilalini i-transport inqabile for ukhwela ukuze uyofikelela kwezi ndawo ezifana needolophi kunye neebhanka. So umsebenzi we-ephu uyenza lula kakhulu kum nje ndilapha kwindawo eyilali.

Ukhona umahluko phakathi koboleka kumashonisa nokuboleka kwiindawo esesikweni. Kukuba umashonisa inzala yakhe iphezulu kakhulu futhi ningaphela nixabana nisonzakalisana xa uboleka kumashonisa ongekho sesikweni. Ningaphela sixabana nisilwa, nisonzakalisane futhi nomashonisa lowo angaphela ebanjwa kuba ayikho semthethweni loo nto. Ifaka abantu engxakini, iyaxabanisa kakhulu and ayinasiphetho esihle. Abantu baphela besenzakalisana, abanye bebanjwa but kungcono umntu xa esenza izinto ngokomthetho.